Ne ke sa tsebe tse ngata ka kokwanahloko empa ke ithutile hore motho a nang le kokwanahloko o ka se mo bone. Ke lokela ho sebedisa kgohlopo ka matsatsi ohle ebile re lokela ho hlahloba hore re tsebe maphelo a rona a eme kae.

Mmuso o tlile ka leqheka le nepahetseng hobane batho ba tla kgona ho phomola ho sa ye clinic kgwedi le kgwedi.

Nka bua le ena ka moya o fatshe, ke mo botse hore o sa qalelletse ho etsa thobalano na, ke mo botse hore lapeng ha ba mo hlekefetse na, qetellong nka mo thusa ka dithibelapelehi.

Ke dula pele mabenkele, batho ba entang ba dulang ba le mo mabenkeleng hobane ke moo ho tletseng batho teng. Ha ke ba sokole ho ba fumana. Ho enta ho bohlokwa hobane e thibela mafu a tlang.

Ho bula lebollo o tshwanetse ho ngodisa ho municipality. O lokela ho ba na le dilemo tse mashome a mane ho bula lebollo ebile o lokela ho le ngaka ya setso e molaong, o lokela ho sebetsa le maponesa. Sekolo sa hao se lokela ho ba na le metsi le tulo e hlwekileng.

Batsofe ha ba lokela ho sebetsa. Mmuso o lokela ho ba fa tjhelete kgwedi le kgwedi ebile a ba fe le dijo. Mmuso o lokela ho ba batlela tulo ya boikwetliso.

Ho tloha kajeno, o tshwanetse ho sebedisa kgohlopo kapa o dule le mosadi wa hao fatshe o mo jwetse ka seemo sa hao, o mo akaretse a qalelle ho nka dipidisi tse bitswang ka di-Prep, di thibela kokwanahloko.

Selemo se fetileng ke ile ka iphumana ke le ntweng, ka hlabuwa ka thepa haufi le pelo hosane wa teng, ka iphumana ke le betheng ya sepetlele.

Meriana ya setso ke tlhaho ebile batho ba kgale, mahaeng, ne ba phela ka ona feela ebile ne le batho ba phelang nako e telele haholo.

Batho ba qhwadileng ba kgona ho rutiwa dikolong tse etseditsweng bona feela ho bontsha hore le bona ntse le batho. Di ngata di-company tse ba hiriwang teng. Mmuso o etsa ka hohle ho re bontsha hore ra lekana.

Ee, di teng dipetlele tsa batho ba tshwerweng ke lefu la kelello empa di nyane hobane ha se re shebisa hantle batho ba tshwerweng ke lefu la kelello ha se batho ba bangata haholo ke ka moo re fumanang hore dipetlele tsa bona di nyane haholo.

Lebollo ke ntho e ntle, o rutuwa ntho tse ngata jwalo ka hlompho, ho ikemela bophelong le ho hola le ho tseba setso sa heno. Lebollo le letle hobane o kgutla o so le monna ebile o tla kgothalletsa bana ba hao hore ba ye lebollong.

Ke kgetha tsela ya setho hobane ha ho hodisa bana ba hao ka setho ba ka se lahle ka tsa setso. Ho bohlokwa hore bana ba tsebe moo ba tswang teng ebile ba tsebe moo ba yang teng.

Ho ka ba bobebe ha ho ka etsuwa program ya banna feela, ba buisane ba ntshe tsohle tse ka pelong hobane bontate ba kgona ho bua ka bo bona feela.

Ho batho ba bang ya ba sebelletsa, ha ke bone hore nka nyatsa seo ba se buang empa motho e mong le e mong o na le tokelo ya ho sebedisa se a nahanang hore sa mo sebelletsa.

Se ke se tsebang ka lebollo ke hore ba seha letlalo tlaase hore o seke wa fumana mafu bobebe ka thobalano. Ke utlwa ke thabela hobane e thusa banna haholo.

Seponesa ke bona ba nang le matla ho tlo kwalla motho a hlekefetsang e mong. Seponesa sa kgona ho etsa dipatlisiso ka tsela e loketseng.

Ee, ke a dumela ho bohlokwa hore motho a tswellepele a nwe moriana wa hae wa kokwanahloko hobane kokwanahloko ha e fele mmeleng wa motho. Ho bohlokwa hore motho a dule a nwa moriana ka matsatsi ohle.

Eya, ba kgona hobane dilo ha di sa tshwana le se kgalekgale. Mmuso o etsa ka hohle hore batho ba mahaeng ba fumane thuso jwalo ka batho ba dulang ditoropong.

Technology e etsa dintho di be bobebe. Nka sebedisa mohala wa ka ke kene ko Internet ke batlisise ka yona puo ya matshwao hore ke tlo kgona ho mo thusa.

Dibeke tse fetileng ke ile ka ithekela dipidisi tsa di-sinus, ke ile ka di nwa beke kaofela empa ha ka thola thuso, ke moo kile ka bona hore dipidisi tsena ke mekokotelo.

Ke tseba lebollo la basadi le a fapana le la banna. La basadi ha ntse ba tsamaya mmileng ba bina, ha ba apare, ba ntsha matswele ka ntle.

Ka matsatsi a mang, ho etsahala hore ditshebelletso tsa tshohanyetso di lokela ho thusa batho ba bangata ka letsatsi. Ke ka hoo ho etsahala hore ba fihle morao ho dibaka tse ding.

Ntatemoholo, ke a tseba lona batho ba kgale le rata meriana ya setho empa nka thabela ho tsamaya le wena re ye sepetlele dingaka di lo hlahloba, ba fumane se se o tshwereng, ba tlo kgona ho fa moriana o loketseng bophelo ba hao.

Ho ya ka nna nka mo isa ngakeng ya sekgowa hobane ngakeng ya sekgowa ke moo a tlo fumanang thuso ka pele hobane ba lo mo hlaba dinalete, ba mo kenye motjhining hobane technology matsatsing ana e se le pele haholo.

Ke ile ka isa ngwana clinic-ing ba mo fa moriana o mong, ba itse ke mo fe dibeke tse pedi. Ke mo file dibeke tse pedi ho fihlella hona tje o ntsa ya hantle, ke tshepa hore moriana oo o la mo thusa haholo.

Titjhere, ke bona hore ho ka ba bonolo ha le ka etsa program ya bashemane ya ho ba ruta bokotsi ba dithethefatsi, le ba rute ditlamorao wa tsona, di tla senya maphelo a bona ka tsela e sa lokang.

Kankere e la tshwara mamokgolo wa ka, e leng ausi wa mme wa ka, e la mo tshwara empa ba ile ba mo thusa sepetlele hore ba e fokotse mmeleng wa hae. Ke ile ka qala ho e bona ka yena kankere bophelong ba ka.

Dintle tsa ke hore o ka se ime ka ntle tumelo ya hao. Bobe tsa ke hore di ka o kodisa kapa o se hlole o ima bophelong ba hao.

Motho a hlanyang ke motho wa ho lahlehelwa ke kelello, a etsang dintho a sa ipone kapa re ka re ke motho ya kgutletseng bonyaneng ka kelello.

Batho ba tlametse ho utlwisisa hore re sebetsa dibakeng tse ngata, ka matsatsi a mang re fihla morao, ka matsatsi a mang ho etsahala dikotsi tse ngata ka letsatsi, ho boima ho rona hore re fihle sebakeng ka nako, empa re tla etsa ka hohle hore re lokise moo re sentseng teng, baratiwa.